Kubalulekile kakhulu ukuthi abantu babe nomshwalense, ukuze uma bebhekene nesimo esinzima bazokwazi ukuthola usizo masishane.

Abantu abajwayele ukuboleka imali bengaqinisekisa ngokuthi, uma baboleka imali mase bahamba bayoyikhokhela leyo mali. Bangaphinde bathathe enye imali, ngoba lokho kungayenza ukuthi bagcine sebanezi koloto eziningi, uma bethatha imali njalo njalo.

Engacela abantu bakwi-inthanethi. Abacele le mali le ekuthiwa phecelezi, i-donation.

Kungakunika ukuthula kwengqondo kakhulu uma uwumuntu obhadala umshwalense, ngoba uyazi ukuthi izindleko zomngcwabo zizabe zikhokhelwe.

Izinhlelo engingazifaka ukuthi kube khona abantu abazokwazi ukulekelela emngcwabeni, abazokwazi ukupheka. Futhi nakumshwalense ngikwazi ukukhokhela ukudla ukuze konke, singazobhekana nazo zonke izinto ngesikhathi esisodwa. Sihambe siyothenga ukudla. Ngakho-ke lokho kuzosiza kakhulu ngoba siyazi ukuthi umshwalense ezosilethela ukudla.

Izinto ezingikhathazayo ukuthi ngwesinye isikhathi imali basuke bangayifaki ngaleso sikhathi somngcwabo. Kepha uyithole isikhathi mase sambile. Leyo nto iyayenza ukuthi nibhekane ney'nkinga kakhulu, ngoba ezinye izinto anikwazi ukuzenza ngenxa yokuthi imali ayikho.

Yebo, ngike ngazifuna izinzuzo ze-UIF ngoba umsebenzi usuphelile futhi nami bengidinga ukuphila ngayo yona le mali.

Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi izinga lenzalo liyashintsha noma liyaguquguquka ngoba ungazithola usubhadala imali eningi endlula le ubuzoyibhatala. Kubalulekile kakhulu ukuthi uwazi ngakho konke loku.

Ngingayenza umshwalense osenanini eliphansi, ngoba ukukhuluma iciniso baningi abantu abangakwazi ukukhokhela umshwalense ngoba inani lakhona lidura. Futhi ngingamaketha ngokuthi ngifake umshwalense wethu kumabonakude, noma phecelezi ku-social media. Kanjalo ngingathola abantu abaningi abangajoyina lo mshwalense.

Ngingayenza umshwalense osemananini aphansi, ngoba eqinisweni baningi abantu abangakwazi ukukhokhela umshwalense ngenxa yokuthi inani lakhona liyadura noma likhulu. Ngingamaketha ngokuthi ngifake umshwalense wethu kumabonakude noma ngilifake phecelezi i-social media. Futhi ngifake amaphepha kuwo sonke isigodi engihlala kuso, ukuze abantu nabo bazobona ngalo mshwalense.

Izinzuzo engingazifaka ukuthi uma kungekho ilunga lomndeni lwakho elike lashiya emhlabeni ngaphansi kweminyaka eyimine, uyakwazi ukuthola imali engango-twenty thousand. Ngoba emndenini wakho kusuke kungekho umuntu ohambile ngaphansi kwaleyo minyaka.

Yebo, ngingacabanga ukuboleka imali kubabolekisi bendawo ngoba beseduze nami futhi imali ngingayithola ngokushesha.

Umshwalense wamsekela kakhulu ugogo ngenkathi elahlekelwa indodana yakhe. Ngoba ikwazile ukuthi imnikeze ibhokisi elihle. Futhi yakwazi ukumthengela phecelezi i-airtime, ukuze akwazi ukuthinta abantu abasekudeni amalunga omndeni. Futhi isimo sasingesihle ngoba ugogo elahlekelwe indodana. Ngakho-ke inshwalense yakwazi ukuthi imnike phecelezi lokhu okuthiwa i-counselling.

Ngingabuza ukuthi uma kukhona ilunga lomndeni elisishayayo, umshwalense wabo uzosikhokhela nini? Ngoba kubalulekile ukwazi ukuze uma ubhekana naleso simo wazi ukuthi uzoyenza njani.

Uyakwazi ukubheka ukuthi usele ngamalini ebhange, futhi uyakwazi ukuthumelela umuntu imali ngaphandle kokuya ebhange. Uyakwazi ukubuza imibuzo uma khona izinto noma into eyenzekile , phecelezi khadi lakho lasebhange.